Fa o fitlha mo motšhining wa madi, ATM, o batlana le option e e reng cardless, ebe o tobetsa go yone. O tlo bona e re withdraw money, ebe o ya ko option-eng ya withdraw. E ile go botsa gore enter the voucher PIN number, ebe o e kgotlha. O tlo kry-a option e e reng enter PIN, ebe o tobetsa PIN number e ba o romeletseng yona. Gomme madi a tlo hlahella.

NSFAS ge e ka patelela bana ba le ba botlhe ka mo lapeng, gomme NSFAS e tlo go felela ke tšhelete e le ntši, gomme ba ka se kgone go patelela bana ba bangwe.

Go thoma kgwebo gore tšhelete e kgone go ba teng and-e kgone go tsena gore o seke wa bolawa ke tlala, ka lebaka la ge o tlogetse tiro and-e o sena le madi a e le go gore o tlo a kry-a ge kgwedi e fela.

Gore le bona ba kgone go reka dikarata tseo, ka lebaka la gore ge ba ka ba ka fa client-e e nngwe le nngwe mahala ba tla lose-a madi a le a ntsi.

Akhaonto ya check e na le madi a mantsi go feta a peeletso, peeletso yona e na le di-fees tse nnyane go feta tsa akhaonto ya check.

Mmaago bana ke ena a tshwanetsego go kry-a dithoto tsaka ka lebaka la gore, e le ge tla be a tlhokomela bana ebile a ba direla ntho e nngwe le e nngwe.

Maikutlo a ka ke gore, ke dumela gore ba thusa setšhaba ka ge bangwe ba sena madi a go namela go ya mesebetsing, bangwe ga ba na madi a go reka dijo tsa ka mo lapeng.

Ka dinako tse dingwe batho ba feleletsa ba tsene ka gare ga mathata, ba palelwa ke go duela madi. E le ka lebaka la gore banka e ba fa madi e le a mantsi. Banka e tshwanetse ke go fokotsa mediro eo, o mongwe le o mongwe yo a apply-elang credit a fiwe tšhelete e le nnyane.

Motho yo mongwe le yo mongwe o tshwanetse go tsaa madi a e leng gore o tlo kgona go a patela.

Forex ke go tšhentšhana ga madi go di country tse dingwe tse di leng ko ntle, ke go tšhentšhana ga di ranta.

Nna ke bona e le go godisa ikonomi, ka lebaka la gore o patela tax ga o tswa leeto.

Botlhokwa ba teng ke gore batho ba ba kry-ago madi a thuso ya leago, ba se kebe ba ba tshwara poo, go ba tseela madi a bona, gape le gore madi a bona a kgone go bolokega ge a le ka mo bankeng.